Ha ke nahane hore ke ntho e hantle ya hore batho bana ba di makoloi a di-Uber le di-Bolt-o ba dule ntse ba hlekefetswa ke batho lefatsheng mona. Ke nahana hore ke ntho e mpe haholo, mme hape ke nahana mohlomong minister-a wa wa makoloi o hloka hore a a sebetse ka thata hore na batho ba shejwe hore naa mo ba tsamayang teng ba tsamaya ba ya ho hokae, le hore ba mpe ba sireletswe ka tsela tse itseng. Hore ba ska iphumana ba le kotsing, ba lemaditswe ke batho kantle ka mona.

Ntho ya hore basadi ba kganne ditekesi ha ke bone le ntho e etsahalang haholo, haholo holo mona Afrika Borwa kapa Africa ka bophara, fela basadi ba teng ba sebetsang ka di-Uber. Ke nahana ke mo mo ba ba ba ba ba ikutlwang ba bolokehile ho fetisisa, hobaneng ha o kganna ditekesi tse kgolo ho na le dintwa tse ngata. Dintwa tsena di kenyelletsa le hore mohlomong ha e le hore o na le ditekesi tsa hao le bakganni ba leng ba hao, o le mosadi ba tena se bile ba o bolaile. Hobane ba ha ba rate ntho eo ya hore basadi ebe ba na le ditekesi kapa ba kganna ditekesi. Ntho eo hase ntho e ke nahanang hore e tla utlwahala kapa re kgone hore re ba hlalosetse hore hobaneng basadi ba tlamehile ba kganne ditekesi. Fela basadi ha ba kgona ho kganna ba na le di-licence tsa ho kganna dikoloi ke nahana hore ba ka ba tlohela hore le bone e be bakganni ba ditekesi ntle le dintwa le bo ntate bao.

Ke nahana batho kaofela ba ka le jwetsa hore bakganni ba ditekesi ka bongata ke batho ba leng hore ba sebedisa matsoho le mahlapa ha ba bua le batho. Jwale ha ke nahane hore le nna nka kgona hore ke bue le yena kapa ke ke kgone ho bua le yena hantle, ke mo hlalosetse hore nna tjhelete ya ka ke e ntshitse kaofela. Ke nka itholela fela ka mo tlohela hore a etse seo seo a se ratang hore a fumane tjhelete ya hae. Ka kgolwa ha e le hore mohlomong ke sa bue le yena, nka bua le motho ke nahanang hore batho ka hare ho tekesi hore a sa patalang, a mpa a patale tjhelete ya hae. Re tsebe ho ya hae kapa mo e leng hore re ya teng ka tekesi. Empa ya hore nna ke bue le mokganni wa tekesi, ke ke mo qobile nkekebe ka e etsa.

Ka pono ya ka ke nahana hore nthoe etsang hore thepa e diehe ha e tswa mose ke hore dikepeng moo ho na le hore ka dinako tse ding metsi a be mangata. Kape ho na le dintho tse tse etsahalang metsing moo tse leng hore di etsa hore dintho tsa batho di diehe. Ebile ka dinako tse ding dithepa tsa batho di lahlehela hona metsing mo di ya wela. Ke nahana hore di diehiswa ke hore di tla ka sona sekepe seo hodima di tla ka sekepe metsi ha se hore a dula a thotse fela ka dinako tse ding metsi le yona a lwana. Jwale ke yona ntho e leng hore e etsa hore dintho tsa batho di fihle di diehile kapa thepa e diehehe ha e tswa mose.

Madume Monghadi, ke o letsetsa ho tloha seteisheneng sa dibese tsa maeto a matelele, ho tsebisa hore ha hona ditulo kapa mo re ka dulang teng mona. Bothata ke hore pula e a na batho ha ba taba mme be ipotsa hore naa mohlomong ha hona ntho e ka e tswang. O bua le Mme Palesa.

Ka hobaneng ha ke motho ya ratang nthwa, nka thola fela ka ishebella ka ntle ho le festere. Hobane dintwa tse jwalo hangata di ka o kenya kotsing haholo. Ke tseba hantle hore ka dinako tse ding batho ba bang ba sebedisa le dithipa hore ba hlabe batho. Nka itholela fela ka se di kene hobane ha ke tsebe lore nthoe ba lwantsitseng ke eng. Ke tseba hantle fela hore ka dinako tse ding bakganni ba ditekesi, ba rata ntwa, mme ba ka lwantsha mang kapa mang. Le nna ntse kere ke a mo thusetsa jwalo a ka tena a sa ebile ang fetohetse le nna. Nka itholela fela ka ishebela pele ka ske, ka kena ditaba tsa bona.

Ke nahana hore mmuso o tlameha o shebisise hantle dintho tse leng hore batho ba baholo ba di hloka. Ditlhoko kaofela tsa batho hape ha se hore le hore ha ba tsebe hore batho ba na le ditlhoko e fela ke nahana ba ba etsa dintho tse leng hore ba nahana di bohlokwa pele ntle le hore ba shebisise kantle, hore na ke eng se leng bohlokwa tse ba hlokang ho thusa batho ka sona. Di dipetleleng mo eleng hore batho ba baholo ba tsamayang teng, ke nahana ba tlamehile ba nke mabitso a batho kaofela ba e leng hore ba hloka ditulo tsa mabidi, mme ha ba qeta mo be ba ya ka tsona ba lo bua le batho ba mmusong ba kgono fumanela batho bao ditulo tseo.